Ha o le mokganni o tla, tla o tlameha hore o dule o itshireleditse ka nako tsohle and hore o dule o itshireleditse. Tlamehile lebelo la hao la koloi e be le nepahetseng. Ho ya ka moo tsa tsela kapa boramolao ba tsela ba laotseng ka teng. Le hore ho ho kgannuwe ka tlasa kgatello ya tahi le hore ka e nngwe ke ya hore ha o kganne o ntso o tobetsa cell phone. Nako e kgolo le e nyane tlamehile mokganni a dula a ntsa sheba dipili tsa hae. Se ka sa lehlakoreng le letona le letshehadi hore a tsebe hore ho etsahalang koloi.

Eya, ke ile ka sekhiye ka siwa ke bese ka hoba leeto la ka e ne le la hoseng. Ka moo nna ke ileng ka robala bosiu haholo. E itse nako ya ho tsamaya ha e fihla ke ha ele hore ke ntse ke robetse, ke soka ke tsoha. Ke moo ke ileng ka siwa ke bese teng.

Hore re kgone ho tseba moo re yang teng kapa hona hore re fihle moo re yang teng. Re ile ra tlameha ho letsetsa motho eo e leng hore o tseba ko re yang. Ke ena a ileng a re thusa ka tsela ya phone call a founa.

Ke kile ka nka sefofane ka ya ka naheng ya Lesotho, ho ne ho le monate hoba tse ding tsa dintho tseo e leng hore re ke di bone. Ka moo ke dintho tse ke sa tlwaelang ho di bona. Ke kgonne ho bona mefuta ya ya dintho tseo e leng siyo ka naheng, e leng e ke dulang ka hara yona. Ke ne ke dula ke thabile haholo jwalo ka ha ele hore ke motho e leng hore o rata ho tsamaya haholo, a bone dintho tseo e leng hore ha di tsebe.

Hore batho ba sireletsehe tseleng eo, ke ka hore re behe batho ba dulang ba le teng, moo ba shebile hore ho etsahala eng. Jwalo ka ha re tseba hore moo bathong ba leng teng, ha ho dintho tse mpe kapa tse kotsi tse etsahalang teng.

Mohlomphehi kapa wena Mofumahadi o ka se kene mona o ntso o bona hore ke eme ho tlo kena teng, ke pake koloi ya ka teng. Mara o bo kena, e le hore, nthwena ke lenyatso kapa jwang?

Nkgotsofatse le hae letho hoba batho banana ba balaola- sephethephethe, ba nka ditjotjo bo ditseleng, monanana ebile ba tlohella metswalle kapa tsona di-family tsa bona. Di etse ka mokgwa o di batlang ka teng hobane ba, ba sireletsa. Ke ba kgothalletsa ho lokisa bona e kare ba ka tlameha hore ba shebane le mesebetsi ya bona, ba tsebe hore ba mosebetsing moo. Ha ba tlameha ho etsetswa mang kapa mang monyetla wa hore a fose molao, kapa a tlole ona molao eo eleng hore o behetswe mang kapa mang.

Leqheku le leng le le leng le tlameha ho ba le latwe ko le dulang teng. Ka nako ya grant-e dipalangwang di ba late moo ba leng teng. Grant-e kgolwa ke batho ba baholo, e leng bo nkgono le bo ntatemoholo. Batho ba sa itekanelang le bana bao e leng horeng batswadi ba bona ha ba sebetse ka bobedi?

Molemo oo e leng horeng ba o fumana, ke wa hore motho o reka ntho eo e leng hore o se a tseba hore e jwang kapa hona e tsamaya jwang. A sa nkile qeto ntle le hore o reke ntho eo o sa e tsebeng. Ke bona hole bobebe ha o le jwalo, hore o reke ntho eo e leng horeng wa e tseba o tswa ho e palama kapa ho e sebedisa..

O lokela hore o fihle pele ho hora sefofane se tsamaya. Ha ke tshabe sefofane ebile ke nka kgalla ho se palama hobane ke nka rata ho sheba tsohle tse tla beng di le fatshe. Ka nako eo hore ho jwang, ho bonahala hole jwang le botle bo bokalo bo tla beng ke bo bona. Ha ke le hodimo ka hara sefofane.